Ngithanda ukuwubukela kumaliledinini, ngombana ngikghona ukuwubukela nanoma ngisiphi sikhathi, endaweni enjani. Ukuwubukela kumabonakude ugcine sele ubhalelwa kukwenza amabanga wakho, kufanele uhlale ulinde kobonyana umdlalo uthome, kanti kumaliledinini uyawubukela ukhamba ngendlela.

Kumele ilaste imizuzu elitjhumi nahlanu, ukuya emizuzwini ematjhumi asithandathu, lokho kuzokwenza ababukeli bangabhoreki.

Ngombanyana ngokutlola ngabosaziwako, lokho kwenza kobonyana abafundi bathatheke khulu, bawathenge amaphephandaba.

Ngibona kurerhe khulu ngombanyana lokho kuzokwenza abaculi bangapha ngenarheni yekhethu, baziwe khulu, kunabaculi bangaphetjheya.

Amavidiyo ekufanele bonyana angafakwa eenkundleni zokuqhumana, mavidiyo wokubabulazi, namtjhana wokwenza umkhuba, mavidiyo wokuhlukunyezwa namtjhana ukulwa kwabantu. Okubangela bona abantu baqhubeke bakwenze lokho, namtjhana abentwana bafunde lokho okuyi-GBV. Mavidiyo wabantu abasetjwaleni, ngombana kulethwa ifundiso embi ebantwaneni. Okhunye-ke, kubamavidiyo wabantu abahlongakaleko, namtjhana ababandakanye engozini yekoloyi, kuhlahlathisela umzimba khulu lokho, begodu kumbi, namdejele umuntu azokubona isihlobo sakhe, ngaphakathi kwamaliledinini.

Iye, kuyabhadalwa ngombanyana imirhatjho yemakhaya le, ayilalelwa babantu bekhaya kwaphela, kodwana nebange emazweni angaphandle nabo bayayilalela ukuletha ama-customer amanengi.

Eenkundleni zokuqhumana kubakhona amakhasi, namtjhana ama-page, wazo iindraba zephasi. Lokho benzele abantu abahlala basendleleni, kobanyana nabo bakwazi ukufinyelela, namtjhana ukwazi ngeendraba ezenzeka ephasinapha.

Ingathatha imizuzu emibili, ukuyake mizuzu omune

Kufanele liphathe iindaba ezisandu ukwenzeka, ezisematheni, begodu zikhulume ngabosaziwako benarha.

Ngiyavumelana nakho lokho, ngombanyana ngaphandle kobanyana iingoma zakhe zidlalwe, angekhe uphumelele uSdijo.

Iye, asese nomthelela, ngombanyana abosomaphepha, okumnandri ngakho kukobanyana batlola iindraba, begodu babuye bakufakele nesithonjana sendaba leyo.

Ngimbona ngokuthi ahlale kumaliledinini ilanga loke, angahlukani nawo.

Ngombanyana abantu bayahlangana babeyinto yinye, bahlanganyele endaweni ethize, kubukeli ibholo, kugidingwe kubemnandi, kubenokuzwana.

Mina ngithanda amafilimu ahlekisako, abenamahlaya.

Ngombana kwenza ingoma ibemnandi.

Kuliqiniso elikhulu lelo, begodu lokho kuzokudalwa kobanyana abantu bazi, ngendawo lapha bahlala khona, izinto ezenzeka kizo.

Iye, ukudlala ingoma kusukela emizweni ukuthi wena usuke uzizwe unjani ngaleso sikhathi, uzizwe ukwatile, namtjhana uzizwe ujabulile, kusuka ehliziyweni lokho.

Kuyindlela evumela abantu kobana babelane ngolwazi kumaliledinini, begodu baveze amazizo wabo nemibono yabo emphakathini, kungaba sithombe, ividiyo, namtjhana i-recorda. Lezo zinto zisuka zabelwana emkhakheni efana ne-Facebook, Instagram, i-WhatsApp kanye ne-Twitter.